Tota go bua nnete ga ke ise ke pagame sefofane, mme seo ga se reye gore ga ke kgone kgotsa ke tshaba go se pagama. Ke ka rata go ka se pagama ka letsatsi lengwe, fa ke na le madi kgotsa tšhelete ya go se duela, gore ke kgone go ya kwa dinageng tse di farologaneng kgotsa mafelo a a farologaneng ka sona.

Ke rata go ka ipona ke pagame sefofane ka letsatsi lengwe, ke toro yaka eo. Ke ka rata go pagama sefofane ka gonne ke rata dilo tsa go fofela kwa godimo, ebile ke ka rata go pagama sefofane sa helicopter-a le sone sefofane sa batho botlhe.

Tota boammaaruri le go bua nnete tiriso ya dibese ke bona e siame mo teropong ya rona ka gonne go batho ba le bantsi ba ba tlhokang dipalamo tse di tshwanang le tsone dibese. A sengwe sa dilo tse ke di ratang ka dibese ke gore se na le ditilo tse di lekaneng batho, ebile se phothulogile, ebile gape se kgona go pega dithoto tsa batho.

Tota boammaaruri na go bua nnete ga ke ise ke diriseng karata ya bese ebile ga ke seke leke go dirisa karata ya bese. Gape go le gantsi bese ga sepalangwa se ke se dirisang fa ke tsamaya ke ya mafelong kgotsa ke ya toropong.

Fa o batla go pagama sefofane go ya kwa nageng ya Nigeria, o tshwanetse go dirisa mogala wa gago go dira tatelano kgotsa ditlhokego tse o tshwanetseng go di dira gore o kgone go pagama sefofane ka mogala wa gago kwa boemelafofaneng je o tlabeng o fofa go tswa go bona go ya jalo, go ya ko go jwa Nigeria. Mme fa o ya koo o tla tlhoka lekwaloitshupo la gago le passport-o ya gago. Le ga o fitlha kwa boemelafofane jwa Nigeria o tla tlhoka tsone tseo go itshupa gore o mang ka lokwaloboitshupo la gago lwa nnete.

Go nna mokgweetsi yo o siameng wa bese o tshwanetse go nna le lokwalo lwa nnete la go kgweetsa dibese, lekwaloitshupo la gago ebile gape ga o a tshwanela go nwa nnotagi. Mme gape o tshwanetse wa dira gore bese e siametse go ka tsamaya mo tseleng ka dinako tsotlhe gore e seke ya fitlhisa batho thari kwa ba yang teng. Mme gape e tshwanetse go tsamaya ka nako mo tseleng gore e se ka fitlhisa batho thari.